Go le gantsi, o fitlhela batho ba imetswe ke mathata a bona, jaanong go ya kwa ntle ga mawatle, go thuma, go lebella le dinonyane, go dira gore motho a kry-e kagiso mo bophelong. O fitlhelela le batho ba na le kgatelelo ya maikutlo jaaka stress, mme fela e tokafatsa kgatelelo ya maikutlo a batho, ebile e tokafatsa ko mosebetsing. Ke productivity fa re bua ka Seesemane. Jaanong, mo nakong enngwe motho o tshwanetse go ikentsha kwa ntle, a bone lefatshe le bontle ba yona, le tlhago.

Batho ba tshwanetse go nna le setlhogo se se amang maphelo a batho, le gore batho ba ka tlhatlhosa jang maphelo a bona gore a nne botoka, a tokafale, ebile ke nagana gore batho ba tshwan'tse go bua ka mesebetsi ka gore le gantsi, batho ba sa bereke mo karolong ya rona ya Aforika Borwa, go le gantsi, batho ba bašwa. Mme fela, e se bona fela ba sa berekelang, le batho ba e leng gore ba ne setse ba tshwere mengwaga e le some a mane, ga ba bereke mo karolong ya rona ya Aforika Borwa, ka gonne ba kgethololwa. Go le gantsi, batho ba ba batlang batho go hira batho kwa mesebetsing ba na le kgethololo ya kgolo kapa ya dingwaga.

Ke motshameko wa rugby, motshameko wa cricket-e, motshameko wa kgwele ya dinao le motshameko wa hockey, kana motshameko wa netball.

Nna ke bona motshameko o bitsiwang esports, e le motshameko o tshamekelang gantsi bana ba le ka mo gare ga ntlo, ebile ba tshameka ka di-video. Jaanong, di-sports-e tse le di-video gaming, bana ba phadišana online-e ka internet ebile se se ka thusa bana ba digole, ba ba senang bokgoni ba go ya kwa le kwa, gore ba kgone go tsaya karolo mo metshamekong e mengwe e mentsi ntsi ya di esports, jaaka soccer. Gantsi bana ba kgona go tshameka soccer ka di-video, mme ba kgona go phadišana gone online, so e thusa thata-thata bana ba ba senang mobility.

Go le gantsi, o fitlhela ditphata tsa metshameko di senyegile go sena gore bana ba ka iphitlhela ba kgona go tshameka mo go tsona, ebile bana ba rona matsatsing a na, ba phela ba itsenya mo dilong tse di sa siamang jaaka diritibatsi, le go tsuba motsoko. Mme, dilo tse tsa sports di thusa bana ba rona ba kgone go nna le ditlhaloganyo , tse di totometseng, ebile ba kgone go ifatlhosa ko dikolong, ka gonne ba phela ba na le flexible minds, kapa ke re ditlhaloganyo tse e leng gore di butswitse.

Ditiro tse di ka tlhamiwang fa go na leng ditiragalo tsa boditšhabatšhaba, e ka nna gore gonne le batho ba kgonang go aga, batho ba kgonang go usher-a batho, batho ba kgonang go nna, ba kgonang go tlhokomela batho ba maemo a kwa godimo, jwalo jaaka di-body guards, go tla nna le batho ba ba ka kgonang go apela batho bao, jaaka di-catering companies, ba ka kgona go kry-a or ba kgone go ipitlhela ba na le mosebetsi. Le gore batho ba kgone go bina mmino wa setso, go le gontsi e nna bana, ba o tla kry-ang ba apere diaparo tsa tradition, mme ba kgone go binela setšhaba seo.